Bathong, mmawena. Dirontsho ke enwa jwale ke sendile, kapa ke romelletse tjhelete jwale ho yena hobaneng ho nna a itse o sepatala e le sebakeng sa bakudi. Empa jwale, kapa ha jwale o mojekong. Kanthi Dirontsho ke motho o maleme a makae? Empa taba ena ha ya nthabisa hakalo mohatsaka, ebile e nkutlwisitse bohloko e le kannete. Empa hee, le tla mo tshwarela hobane mohlomong o na batlile ho ithabisa ho tse ding tse mo utlwisang bohloko ka matlung ka mona ka moo re phelang ka teng. A mpa a kgutle a felletse ngwaneo e leng mokgotsi wa hao, kapo motswalle wa hao.

Nka ikutlwa ke thabile haholo ha nka hlahella televisheneng ka baka la mmino. Nka ikutlwa ke thabile haholo hobane mmino o bapala karolo ya bohlokwa haholo setjhabeng. Mme o etsa dintho tse ngata, ho batlahala hore le kgwebo eo e ka nthusitse hore le batho ba ntsebe. Mme nthwe nngwe le enngwe e ke e buang le bona ka mmino, kapo ka pelo ya ka. Ke bue ka mmino ho batho bao.

O bua nnete ena ke e kgolo, kgolo, kgolo, kgolo setjhabeng sa ma Afrika Borwa. Ho thusa motho a seemong sena ekaba dipuisano tsa hore re kopane sebakeng se seng se thotseng, mme ra buisana ka sona. Ka mo ruta le hore a tlohelle hanyane ho kena dibakeng tsa internet-e, a nke matsatsi a sa sa kene hobane nthwe e etsang batho ba bangata ba qetelle ba kena dibakeng tseo, kapo ba qetelle ba kena marangrang hape le di-internet-eng. Ke hobane ba jowa ke bodutu haholo dibakeng tse ba dulang ho tsona, empa nka qetella ke itse a tlohelle ho kena ka hara internet-e, a ka nke matsatsi mme o tla kgutlela.

Ho bua nnete feela, batho ba bangata se ba sebedisa haholo internet-e le di-website. Mme ba theole teng moo, kapo ba download-e teng moo ditshwantsho tsa seo ba se batlang. Mme makasine ha e sa sebetsa haholo hobane, kapo ka lebaka leo. Ke ka hoo hee, re nang le bothata bona letsatsi la kajeno. Nkare hase bothata hakalo, empa ke bothata ho monga kgwebo enwa e leng hore o sebetsa haholo ho sebetsana ka makasine.

Ee, ke ntho e ntle haholo ya hore re patale ditaba internet-eng hobane baqolotsi ba ditaba ba nka matla a maholo ho ya bathong. Ha ba fihle bathong mane baqolotse ditaba, baqolotse ditaba mme ba qetelle ba kgutlela hape di-company-ing ho lo report-a ditaba. Koranta e boele e rekise ho etsa company e be le tjhelete. Jwale nka thabela ho patala haholo internet-eng hobane le internet-e e ntse e tlo tshwana haholo le koranta. Mohlomong nka thabela ho patala mashome a mahlano a disente ha ke bala karolo enngwe le enngwe e ke tlabe ke e join-ne company-ing eo. Sena se ka thusa haholo le di-company tse ding ho join-a ka tsela eo.

Dipuo tsena ntate nna ke ile ka ithuta tsona tsamaong mona. Ha ntse ke le tsamaong mona, ke tsamaya-tsamaya ka hara naha ka mona. Ke le nna ka kopana le tsona haholo kwana bo Kwazulu Natal-a, bo kwana Eastern Cape, ke kopane le tsona moo. Tse ding ka hobane ke motho a tsamaisang, a tsamayang, a atisang ho tsamaya. Ke ile ka kopana le tsona haholo tshebetsong moo nna ke sebetsang teng, le ha ntse ke sebetsa ke bua ka mehala le batho. Ho tshwana le tsena tsa bo Limpopo tsena, ho tshwana mohlomong le tsena haholo tsa bo Sendebele. Le ka kerekeng ya rona, re kena kereke e dipuo moo ho buang puo tsena tsa South Africa kaofela, kapa tsa Afrika Borwa. Jwale re ithuta hona moo.